Motshameko o ka nna le monate o o tseneletseng wa go dira tiro e e go gakgamatsang, e e go tlotlang maikutlo mme o go thusa go tsaya tlhogo mo mathateng a letsatsi. Ka nako e nngwe, go tshameka metshameko go thusa go lwantsha bodutu, go dira gore nako e tsamaye ka bonako le go oketsa botsalano fa o tshameka le ba bangwe ba inthanete. Ka jalo go tshameka metshameko ya kgaisano ga se fela boithabiso mme gape ke tsela ya go itlhokomela maikutlo le go nna le botshelo jo bo siameng.

Metshameko ya kgaisano o o nang le kgatlhego e e kgolo e bidiwa Fortnite. Motshameko ono o tseneletse thata ka gore o kopanya papadi ya dikgaisano le go aga dilo ka le boitumelo. Go go thusa go nna le maano a go fenya bagaki, mme gape o fa bokgoni jwa go iketla mo seemong se se fetogang ka nako nngwe le nngwe. Mo papading o kgona go tshameka le batho ba bangwe mo inthaneteng, e leng se se dirang gore go nne le boitumelo le kgaisano e e tseneletseng.

Didiriswa tsa seileketeroniki di fetola tsela ya go tshameka metshameko ka ditsela tse dintsi. Sa ntlha, di dira gore batho ba kgone go tshameka metshameko ka inthanete go thusa go kopanya batho ba ba mafelong a a farologaneng ba le mo metshamekong e e nang le kgaisano. Sa bobedi, 'tshameko tse di tumileng tsa gompieno di tlama maemo a a fetogang ka dinako tsotlhe. Sa boraro, ditshameko tsa ileketeroniki di fa badirisi kgonagalo ya go tshameka ka ditsela tse di farologaneng, ka jalo ditshameko tsa electronic di nna karolo ya botlhokwa mo go tlameng le go tokafatsa papadi e kgatlhang e e tshamekiwang gompieno.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki ka gonne e ntsha bodutu, mme e dira gore ke itumele nako ya me. Se se dirang gore ke se rate ke gore ke kgona go tshameka le ditsala tsa me kwa kgakala, le gore ke kgona go leka metshameko e mentsi ka botshelo jo bongwe. Gape metshameko eno e dira gore ke ithute go itlhopha le go rulaganya nako ya me sentle. Ka gonne ke tshwanetse go itlhokomela gore ke tshameka fela ka nako e e maleba.

Fa motho a batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka mogala wa letheka, e e nang le inthanete e e itekanetseng. Gape o tshwanetse go nna le account-o mo setšhabeng sa metshameko kgotsa polatefomo o e tlhokegang, go botlhokwa go nna le tsebo ya metshameko o le go latela melawana le ditekanyetso tsa o ne. Metshameko ya mo inthaneteng e tumileng e akaretsa FIFA, Call of Duty, Fortnite le . Tse di dirang gore batho ba kgone go tshameka mmogo, go sa kgathalesege gore ba kgakala jang le jang.